Leswi tibanga ti swi endlaka i ku cheka loko ku ri ku mukomberi lontshwa wa fikelela na kumbe i ta fikelela ku va a kota ku hakela na. Hi leswi hi ririmi ra vadyahlampfi hi swi vitanaka credit record. Va kota ku ta cheka ku ri makombelele ma wena ya mali ya nkarhi lowu nga hundza a ma basile xana? I ta swi kota ku hakela na? A wu balekanga van'wani va valombisi va mali i nga va hakeli na? So loko va ta va va swi chekile, sweswo swi kota ku tiyisisa ku munhu loyiwani va nga swi kota ku va n'wi lomba mali, wa swi kota ku hakela naswona wa tshembeka eka xikweleti xa yena xana.

Xivutiso i ku vutisa ku ri, mali leyi u faneleke u yi hakela hi n'hweti i ta hakela mali muni? Naswona interest kumbe ntatiso wa kona wu ta va mali muni? So loko u kota ku hlamuriwa swivutiso sweswo, hi kona u nga ta swi tiva ku mali leyi u nga ta yi hakela hi n'hweti i mali muni, naswona i ta hakela tin'hweti tingani kumbe malembe mangani. Hi swoho sweswo i faneleke i swi tiva ngopfu, ku ri i ta tiva ku na wena n'wini i ti lunghisisa ku yini eka ku hakela. Naswona mali leyi i pfumeleriwaka yona ku yi teka i mali muni, then i ta kota ku ri u langa ku ri i ta teka mali muni.

Ka khadi ra swikweleti kumbe leri vuriwaka credit khadi hi ririmi ra vadyahlampfi, a va ku pimeli ku i nga tirhisa mali muni, swi ya hi wena n'wini. Loko sweswi vo va va ku nyikete mali ringana madzana ma khume or magidi ma khume, swi ya hi wena n'wini ku ri u lava ta yi tirhisa hi ndlela yihi. Mara n'hweti yin'wana na yin'wani swi ri wena i fanele i ti pimela ku hi n'hweti ni lava ku hakela mali ya so. Hikokwalaho ni nga ta tiva ku okay, loko ni lava ku hakela mali ya so swi ri ni fanele ni tirhisa mali ya so. Wena n'wini hi wena i faneleke i ti endlela makhakhuletele ma wena.

Hakanyingi ku na leswiya hi swi vulaka ku qualify-a or mpfumelelo wa mali. Loko i fika i lava ku endla xikombelo xa mali, va fika va ku kombisa leswaku wena u pfumeleriwa ku lomba mali yo karhi. A hi ngo i suka endlwini u ti byele leswaku u lava ku ya lomba twenty thousand, kumbe swigidi yo ringana twenty. Kutani wena i kuma na ku i pfumeleleka swo ringana khumentlhanu, and then i kuma ku ku va ku ri mali ya ku tala ku hundza mpimo ka leyi wehe a wu kunguhate yona loko u suka endlwini. Va ku byela leswaku hawa i nga teka ku fikela ka mali yo karhi. Swi endla ku vo tala va fika va tsaka a rivala ku ri eku vuyiseleni kumbe ku hakela ku vuyisela a nge swi koti ka mali ya ku tala leyi a va ka a lange yona. Kutani a teka hikuva yi tele mara loko manjhe a fanele a ya vuyisela ndzhaku yi fika yi n'wi tlimba, yi n'wi hlula. I xihoxo lexi endlekaka. Vanhu va fika va tsaka ngopfu loko a vona mali leyi manjhe bangi yi n'wi pfumelela ku va a teka yona. Hi leswi endlekaka, swi hi tikiselaka.

Ku xaviselana ka Forex i timhaka ta ku khompera makete. Loko makete wu karhi wu ehla wu ya ehansi, va va va endla leswi hi swi vulaka ku xavisa no na ku xava, kambe a ni na vutivi byikulukumba ngopfu eka Forex. Kambe ni tiva ku ri i timhaka ta ku trade-a. Hi lero ku khompheriwa kumbe ku langutiwa makete ku wu tirhisa ku yini ku ya hi JSE.

Zanzibar va tirhisa leswi hi swi vitanaku e Tanzanian shillings, TZS. Loko hi yi khompera kumbe loko hi fananisa na one rhandi ya laha tikweni ra ka hina. Loko i khome one rhandi a tikweni ra ka hina, eZanzibar i va i khome one hundred and thirty nine rand na seventy-six wa ti-cent. Lero i va i khome kusuhi na one hundred and forty rhandi loko i ri le. So leswi a faneleke a xi tiva, loko a suka laha etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga a ya le eZanzibar ku nga Tanzania, i fika a cinca mali a nga ha tirhisi tirhandi i ya tirhisa mali yaleyo. So loko laha kaya o va a khome ten thousand ya laha kaya a ya fika le, va fika va ku ten thousand va va yi thayimisa hundred and forty. Lero le a nga va a tikume a khome mali yo ringana na hundred and forty thousand. Lero mali ya ka hina rhandi ra ka hina ri na matimba, loko hi ri pimanisa na mali le Zanzibar.

I fanele a ti dyondzisa ku va a dyondza makete hi masiku na masiku, ku tiva leswaku rhandi ya vevuka kumbe yi na matimba loko i pimanisiwa na mintsengo ya yin'wani ya matiko. Sweswo swi n'wi pfumelela ku tiva ku ka nkarhi wa sweswi na xava, kumbe na xavisa na ka van'wamabindzu. Na lava va fambaka va va endla vutleketli or va famba va ya ematikweni mambe, va ta kota ku tiva ku ka nkarhi wa sweswi ni nga huma ni ya etikweni ro karhi, kumbe ni nga ka ni nga yi na. Sweswo swi kota ku va pfumelela ku tiva hi loko va karhi va tiva makete. So swi fanerile ku ri munhu a ti dyondzise makete a kota ku ta tiva ku ri ni endla yini hi nkarhi wihi.

U fanele u va muakatiko wa Afrika-Dzonga i ri na ID, loko ku ri ku u nga ri wa laha tikweni u fanele u va u ri na passport. Naswona i fanele i va i ri munhu loyi a nga na malembe yo ringana eighteen ku ya ehenhla. Loko u ri munhu wa malembe ya le hansi u fanele u famba na mutswari, loyi a nga ta va a ku nga ta fika a sayina as mutswari wa wena or mulanguteri wa wena.

Bangi leyi ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya pfulaka yona i Capitec because hi leyi na mina ni tirhisaka yona, ndzi tsakelaka yona. Naswona ti-charges ta yona ti le hansi swinene loko hi ti pimanyisa na ti-charges ta ti-bank letin'wana. Hi leyi ndzi tsakelaka yona ya Capitec Bank.

I ku yi yi vitana mali muni n'hweti na n'hweti ya service. Na ku loko i withdraw-a mali ya wena u humesa mali ya wena a bank-e yi ta ku charge-a mali muni? Na ku mpimanyeto wa mali leyi u yi humesaka, leswi hi ririmi ra vadyahlampfi hi vulaku credit limit daily limit, mpimanyeto wa mali leyi u yi humesaka hi siku yi fika ka mali muni? Ya hi sweswo i nga n'wi vutisaka swona swinharhu.

Cheke akhawunti yi yi endleriwe ku va yi tirhisiwa masiku na masiku, u yi tirhisa masiku na masiku ku va u humesa mali u karhi u yi seyivha hi ndlela yaleyo. Naswona yi na ti-interest ta le hansi, naswona ti-charges ta yona ti va ti pimanyisiwile ku ri hi n'hweti yi nga ku byela ku yi teka hundred rand. Ku va hundred rhandi a swi na mhaka ku i dirohile kumbe a wu dirowanga. Kambe savings account or akhawunti ya ku hlayisa mali, i akhawunti leyi ku nga na ti-interest ta le hansi naswona u kota ku veka mali ya wena a ka yona, ya ku hlayisela mali swinene. Naswona ti-charges ta yona ti le hansi.

Loko khadi u nga ri pfalanga swi ti komba leswaku ra ha ri kona kumbe ri ta vonaka eka vabangi ri ri active loko ri ri sweswo swi kombisa leswaku ra ha ri ku hanyeni loko ri ri ku hanyeni mali yi ta laveka ya service ya lembe na lembe so lexi nga endlekaka loko i swi tiva leswaku i nge he ri tirhisi famba ri pfala le sweswo swi ta ku pfuna leswaku i nga tikumi i karhi i hakela mali ya lembe na lembe.

Leyi ya lembe na lembe a yi tlherisiwa lexi endlekaka yi va yi tekiwe tani hi service fee kumbe mali leyi nga ta tirha swo tani hi swa maphepha kumbe ti-transaction kumbe administration sweswo swi vula leswaku a wu nge vi wa ha kolota bangi kambe yi ta va yi ri mali leyi nga ta yi tirhe maphepha kumbe ku hlayisa akhawunti ya wena yin'wani yi nga tirha tanihi e security ku nga ku hlayisa timhaka ta khadi ra wena kumbe akhawunti ya wena so a ya ha tlhelerisiwi.

Nkota i ku va yi ku nyika mali ya ku va u yi tirhisa loko wa ha yimele mali yo karhi ya le ka wena esayitini hi timhaka ta vuhlayiseki bya mali ya wena hi timbuyelo to tani hi hi-ti travelling allowance kumbe mbuyelo wa loko i lava ta endla swa ku famba ku xava mathikithi na na tipetiroli na swin'wana na swin'wana va swi kota ku ta ku nyiketa mali leyi va ku na discount kumbe mali ya le hansi ko tanihi sweswo na ku kurisa credit ya wena leswi hi swi vitanaka credit profile ya kota leswaku hi ku tlakusela ku kota ku na loko i lava ku endla swikweleti va kota ku va va ku vona tanihi munhu loyi a faneleke ku va va n'wi nyika mali ya swikweleti.

I leswi hi swi vitanaka affordability ku ri u ta swi kota na ku ri hlayisa u ta swi kota ku ri hakela u ta swi kota na ku ri langutisa hikuva hakanyingi van'wani va ri teka kambe ri fika ri va tlimba so swi ta lava u languta timali ta wena ku sungula u rhanga u ti budget-ela u titsalela timali ta wena ehansi then i ta kota ku vona ku ri u ta swi kota ku tihakelo ta kona na na ku i lava ku ri tirhisela yini i nga teki khadi ra swikweleti i hi mali leyi nga lo tala i fika u yi dya u ya ti sola manjhe tihakelo ti va henhla ti tlhela ti ku tlimba.

ma swikweleti ma ku nyika mali kumbe mpfumelelo wo karhi allowance yo karhi yo va u karhi u yi tirhisa kambe n'hweti yin'wana na yin'wana ku va na mali leyi u va ka u karhi u yi hakela leyi nga na ti-interest loko vo va va ku nyike three thousand u yi teka hinkwayo i yi tirhisa hi ku kombisa i nga kuma ku ri n'hweti na n'hweti i fanele u tikuma u karhi u hakela mali yo tani hi three hundred ku kota ku dlina u fikelela le ka mali leyi u va ka u yi tekile na ntswalo wa yona so rona i khadi leri ri ku pfumelelaka ri ku oloviselaka swilo loko i tiva leswaku u lava ta yi tirhisa yini a swo boha ku teka u yi dya hinkwayo van'wani va na ku yi teka va yimela ku ri yi va yi fana na ndzindzakhombo leswaku loko ko va na siku u kuma na ku va fika va hakela emalini va kota ku tikuma va tirhisa yona ku kota ku hetisa n'hweti va ha yimele leyin'wani va nga ta yi kuma.

lava ku rhanga ku tiva ni rhanga ni va hlamusela xiphiqo lexi ni nga na xoho ni twa tindlela leti voho va nga ni pfunaka hi tona ni nga ze ni va byela ndzi nga se za ni va byela leswi munghana wa mina a nga ndzi byela swona endzhaku ka loko va ndzi hlamuserile ni twa tindlela kumbe ti-option leti va nga ta ni nyika tona ni ta va byela loko va nga swi mention-anga ku ri ni twe munghana wa mina a ni byela hi timhaka ta tanihi check akhawunti leyi nga ta ndzi nyika mali na ndlela ya overdraft akhawunti leyi nga hava mali leyi ni nga na yoho and then na timhaka ta overdraft ni va byela ku sweswo i swilo swa njhani ni va pimela leswi munghana wa mina a nga ni pimela hi swona na ku pfumela loko ni va pimerile va ta kota ku ndzi hlamusela ni twa na switandzhaku swa kona leswinene na leswo biha ni vutisa na swona ni kota ku kuma nhlamulo.

mi fanekele mi swi tiva leswaku akhawunti leyi kumbe loko hi mi pfulela yona khadi leri hi nga ta mi nyika a hi khadi ro rhwaleriwa exitarateni kambe ri endliwa hi muchini naswona michini leyi ya hina loko yi endla makhadi yi lava mali ku na tiinki leti hi ti tirhisaka na woho makhadi lama loko xi za xi huma xi lexi mi xi kumini xa khadi xi va xi hume mali ma xi twa i plastic a xo endliwa njhe kambe ku na ndlela leti ti landzelerisiwaku leswaku xi endliwa xi za xi huma that's why i mhaka hi lava leswaku mi hakela mali for sure hikuva na hina xa hi durhela ku va hi mi endlela xona xin'wani kokwana i ku swi tiva leswaku khadi ra n'wina hi ri endlela limiti ya ku ringana mali leyi mi yi holaka kumbe ya mali ya ntsengo wo karhi kwalaya va kombisa ku ri one point five kumbe yoho two thousand leswi hi kota ku mi pfuna ku ri loko mi lahlekela hi khadi swigevenga swi nga swi koti ku humesa mali ya n'wina hinkwayo ekhadini.

I ku kota ku va na vuhlayiseki bya mali loko mali leyi u yi khoma hi voko u nga yi tirhisa yi hela na swigevenga swi nga ku tekela hi yona swi ku yivela yoho na ku swin'wana i kota ku kuma ti-interest or ntswalo loko mali yi karhi yi tshame a bank or a bangini ya wena ya akhawunti na ku lexi nga ku pfunaka loko mali wo tshama na yona yi nga ku lahlekela loko yi ku lahlekerile a ka ha ri na ku wa ha ta tlhela i yi kuma nakambe kambe loko yi fake ebangini na hambi yi nga lahlekela hi khadi ra bangi u nga swi kota ku ya a bangini va ya ku nyika khadi rin'wana or va ku pfulela khadi rin'wana so swi fanerile leswaku mali yi tshama a bangi u yi faka ka akhawunti ya wehe ya bangi.

I ku va a endla timhaka ta ku va a installer app ya bank yeleyo wa swi kota leswaku u yi download-a efonini ya wena u yi faka eka foni ya wena i download ka swi ta ya hi foni leyi u yi tirhisaka loko u va u tirhisa foni tanihi leti ta ti-android u nga yi download ka google play store loko i va na yona u ta kota ku nghena u va u karhi u vona mali ya wehe na loko u karhi i dirowa na loko u karhi u lava ku endla timhaka to rhumelana mali ku xava airtime gezi na swin'wana swo swi xava na swin'wana switirhisiwa swa bangi u kota ku ti endlela hi swona hi wena n'wini efonini ya wena.

Mali ya yena yi ta va yi nga hlayisekanga loko wo tela hi matsotsi va nga teka mali ya yena a nga ha yi kumi loko yo n'wi lahlekela i ta yi luza a nge he yi kumi na loko u lava mintirho i ta hluleka ku va a kuma tihakelo ta yena hikuva mali yi fane yi nghena a ka akhawunti ya bangi na loko o va munhu loyi a nga na bindzu u ta hluleka ku endla mali hi ku nkarhi wun'wani vanhu loko va ta va ta va nga khomangi mali ya maphepha kambe munhu a ku i na yona a bangi i kombela ku ku rhumela hi foni ya yena ka bangi ya yena yi nghena ka bangi ya wena so loko u nga ri na bangi akhawunti ya le bangini swi ta ku hlupha swi kahle na wehe u ti pfulela akhawunti ya le bangini u ta kota ku na mali i ti vekela i kota ku vona ku na mali ya wena hi yi tirhisa hi ndlela yihi na loko u lava ku xava swilo swa ku tala wa swi kota ku xava swilo u swi xava na online va ta kota ku dilivharela endlwini ku nga ri ku wena nkarhi hinkwawo u fanele u tshamela ro secha swikhwama u nga tivi na ku yin'wani mali u yi veke kwihi.

Hi ku va a khome e I_ D ya yena kumbe pasi ra yena na ku va a ri muAfrika-Dzonga kumbe muakatiko wa tiko leri loko a ri wa le handle va ri na passport na ku va a a swi tiva leswaku u lava ku pfula bank muni naswona u lava ku ta yi tirhisela yini.

Loko akhawunti a nga ha lavi ku yi tirhisa swi fanerile ku va a yi pfala hikuva yi nga sala yi va na ti-charges n'hweti yin'wana na yin'wani ku va na ti-charges ta n'hweti kumbe mali ya n'hweti ya ku khoma e khadi ra wena so loko a nga ri pfalanga khadi ti-charges ta n'hweti yin'wana na yin'wana ti ta va ti karhi ti nghena leswi nga ta endla ku loko manjhe ala ku a pfala khadi a kuma ku na mali yo karhi leyi a yi kolotaku a faneleke a rhanga a hakela yona.